Izinto ezisisiseko ezifunekayo emntwini ukuze afaneleke ukuqeshwa efama, funeka ithi kanti ube kanti unalo ulwazi ngemfuyo, nangomhlaba, nangamaxesha olima uba ilantuza ngexesha elithile angalima eyiphi imbewu. Akwazi nokuzinyanga iimfuyo azikhathalele.

Abasebenzi abaninzi abasebenza ezifama inobangela ukubana bangafumani imali yohlala phantsi xa bethatha umhlalaphantsi kungenxa yobana ixesha elinintsi basebenzela abantu abaphangelayo. Ngoku aba bantu abayana bababhatala leyo babohlulela yona imali kule bayiphangelelayo.

Loo nto ingabanceda ngohlobo lokubana abazokuthi xa besedolophini yonke into kufuneka beyithengile, ezinye bazawuzikha phaa egadini bakwazi udibanisa nale bayithenge etawuni bapheke. So kutsho ukuthi imali izawubekeka ke ngoku bayigcine bayigcinele ezinye izinto ezibalulekileyo ngaphandle kokutya qha.

Xa ufuna ugcina ubisi luhlale lulubisi lungajiki lube ngamasi, funeka ube nekani uligalele phayana, then ulithathe ulibeke kwindawo esitheleyo elangeni, epholileyo. Lizawuhlala lulubisi.

Izinto oba nazo ungakhange uzithenge xa ufuye iinkukhu ngamaqanda, yinyama. Ndisithi ngamaqanda nje amaqanda azaba maninzi ngoba iinkukhu zakho zizawuzala. Ndisithi yinyama nje amaqanda azawuthi obana ekhona zifukame iinkukhu kubekho amantshontsho akhule, iinkunzi zizawuba khona. Awukwazi ke ngoku uba mawufuye iinkunzi zeenkukhu zibe nintsi, kuzawufuneka uphungule zona ngoba ziyabulalana ngoku xa zisilwa.

Imifino onothi uyilime apha , apha ebusika yilethasi, ngumnqathi .

Ingxaki ngenkomo, iinkomo ziyabiwa kule mihla siphila kuyo ngoku. Zibiwa nje ziyafa nokufa ngenxa yezifo eziye zihlaselwe zizo, zife ke ngoku. Kwelinye icala amanzi ayatsha emadameni ngoku iba yingxaki leyana for wena mntu ufuyileyo xa zingazokwazi ufumana amanzi emadameni.

Xana usenza isonka samasi uthatha ibisi ulibilise phaa embizeni. Lizawuthi xa libilayo phaa ilantuza, intloya iye yohluke ibe yodwa nengqaka ibe yodwa. Ke ngoku lithi ukubana lobila lavuthwa, ulikhuphe ulithathe ufumane noba sistreyina ulugalele phayana. Laa ntloya ibe yodwa kushiyeke ingqakra ngaphezulu. Laa ngqakra yona yile uzayithatha ke ngoku uyigcine wenze ngayo.

Iihagu xa zizala ziyanda. Ke ngoku ingenelo oba nalo uyakwazi ukuthengisa amantshontsho ehagu ufumane imali. Kungenjalo okanye zithi zokuzala zibe nintsi uzifuye, ukwazi uthini? Ukuzixhela uphinde uthengise inyama yazo.

Ufumana izondlo xa usitya iimbotyi and kuya kunciphisa namathuba oba ungaba nesifo somhlaza.

Ndiye ndikwazi ukha unkxasa, utyuthu, imbilikicane phaa egadini ndipheke isishebo, ndipheke nepapa ndidibanise nditye. Iyakwazi ukundinceda ngolo hlobo ndibe kanti ndiyasinda etyaleni.

Kuzofuneka ube nomgquba uwufake phaa, uthathe iinkomo utsale ikhuba ulime, uguqule umhlaba. Utyale loo nto uyityalayo ngokuba usawulungisa umhlaba, utyale loo nto uyityalayo. Uzawuthi wokuyivuna uphinde ugalele umgquba ngaphezulu uphinde uwuguqule. Ndiyacinga uba ke uyawube sowulungile uba ungakwazi uba mawufake imifuno phaa egadini.

Imitshini iyawanciphisa amathuba wokufumana umsebenzi ebantwini. Ngoba le misebenzi befanele uba yenziwa ngabantu yile yenziwa yimitshini ngoku. Imisebenzi ekufana nokulima, ukuvuna, ukuhlakula, ukususa ukhula, ukungqusha.

Xa kumanzi egadini akungenwa. Isizathu endinaso seso mna.

Ke mna kuba ndiqhele ukhulisa iinkukhu zalapha ezindlini ndingakhulisi ezi zasemtshinini, amava endinawo wokukhulisa iinkukhu kokokubana uzifida kanye ngosuku uzivulele zihambe zicholachole phaa phandle. Uyazivalela leyithi ngoba ziyatyiwa zizilwanyana zehlathi. Enye into akufuneki uwatye amaqanda azo ngoba ukwanda kwazo kuxhomekeke kulaa maqanda. Phinde iinkunzi zeenkukhu akufuneki zibe nintsi kakhulu kwindawo eyi-one ngoba ziyalwa zibulalane ezinye zonzakalisane.

Into endenza ndicinge ukuba lo wam uza kuthengwa umdiza weswekile, kungenxa yokuba andizowenza ixabiso lawo libe phezulu kakhulu. Ndizawuzama uba mandifikeleleke xa ndithengisa

Uqeqesho kwakhona, xa ufumane uqeqesho kwezolimo uyakwazi ukuzivulela ezakho iindawo zokulima uqeqeshe abantu abangakwazanga uba mabafikelele kwiidyunivesithi. Ubaqeqeshele kwezi zakho iindawo zolimo or ubafundise babe belima. Ube nayo nezo zabo. Naxa uthe waqeshwa ke kwezi ndawo kulinywa kuzo uye uthi xa unoqeqesho kwezolimo ukwazi uba mawuthi xa uhlala phantsi ufumane iimali zakho.

Ewe, Mmphathiswa wezeziMali ufanele uba, kubalulekile uba makaxhase kwicala lezolimo nakubafuyi. Kuba aba bantu nabo bayatekswa ngezi zinto zabo xa sekufike ixesha loba bazithengise.

Kukho amachiza athi enziwe ngentsangu. Ke ngoku uyafumana ngoba uye uthengisele imitholampilo le ntsangu uba mabenze amayeza. So uye ungenelelwe yimali ke ngoku enintsi. Then intsangu iyanda yona, uyilima kayi-one izikhulela waya waya ngokwayo, wena umane uyitrita qha.

Ndingathi ndibhengeze kwiindawo ekubhengezwa kuzo ndizokwazi abantu ukuyibona, nasezidolophini bazokwazi abantu ukuyibona baze bazothenga nalapha kum.

Xa ungumlimi ulimile iitapile uyakwazi uzikhupha egadini namakhaphetshu, izipinatshi ungazithengi etawuni uzikhuphele imali. Akufani naxa ungalimanga, xa ungalimanga uthenga yonke into. So xa ulimile uyakunciphisa ukuhlupheka.

Ewe, ndiyakholelwa ukuba akhona amafama abhalisa abasebenzi babo kwaDepartment of Labour and Employment ukuze baxhamle xa benokuphelelwa yimisebenzi yabo. Ndisitsho nje kungenxa yokubana akusaphangeli maqaba odwa ezifama ngoku nabantu abafundileyo bakhona phayana. So xa kufuneka bathi xa besebenza beyazi uba ngomso xa kunosa kuthiwa uphelelwe ngumsebenzi izawuthini into .